Yimifanekiso yendibano yoluntu, ukhuphiswano lobuhlobo, ukucinga ngobuchule, ukuhleka kunye nexesha elifanelekileyo nosapho kunye nokudlala amava emithetho nenkumbulo ezahlukileyo.

Ubuhlobo ndibubona njengento elula ukuyenza xa abantu bedibana ngemidlalo kuba ukudlala kunye kudala amava okwabelana ngawo, ingqiqo yobudlelwane nomdla oqhelekileyo onokukhokhela ngokwendalo kunxibelelwano olunzulu lobuhlobo.

Ndiyawuthanda kakhulu lo mbono. Oku kuya kusinika ithuba lokuba sichithe ixesha kunye, sidibane sizonwabise.

Izinto ezenziwayo zinokubandakanya ubugcisa, umdaniso, umculo, umthambo, ukubhala kunye nemidlalo yazo zonke iintlobo. Ukusebenza ngonyango oluzinzileyo lolonwabo nokuphucula imeko yabo, ukuqonda inkumbulo, ukomelela komzimba kunye nokuzithemba.

Ndingayonwabela kakhulu kuba ukuhamba ngeenyawo yindlela entle yokuzilolonga, ukonwabela indalo, ukunciphisa uxinezeleko nokuphucula impilo entle yengqondo, nto leyo yenza ukuba kube yinto entle kakhulu.

Ewe, kuzisa ukonwaba ngokwasengqondweni. Ukuzihlaziya kunokusebenza siphumle kwiingcindezelo zobomi bemihla ngemihla, siphumze ingqondo, sinciphise namaxhala ukuze siphucule iimeko zethu.

Ndiyathanda kakhulu ubhala, ukubhala kundinceda ukuba yonke ingcinezelo esengqondweni yam ndikwazi uyibhala phantsi. Loo nto ke indenza uba ndikhululeke emoyeni ndizive ndikhaphukhaphu.

Ndingakhetha umdlali wasemazweni onguMessi ukuba angene endaweni kaThemba Zwane ngoba uMessi ungumdlali osezingeni eliphezulu kakhulu.

Ibhola ekhatywayo kunye ne-rugby kuba zizisa isizwe kunye.

Ukuthabatha inxaxheba komzali akuncedi nje kuphela ekufundeni komntwana kodwa kukwanceda ekunciphiseni iingxaki zokuziphatha, kukhuthaza imekobume yemfundo eyakhayo.

Ewe, kuba igalufu igqalwa njengeyona nto iphambili ekuzonwabiseni. Kwangaxeshanye inika abantu ithuba nokunxulumana nabanye abantu, ivuselela ingqondo yaye inika abantu ithuba lokunandipha umoya opholileyo, nto leyo engandinika umdla kakhulu.

Ndingakhupha uJacques Kallis ndifake uMitchell Starc waseAustralia.

Ndingakhetha uSiya Kolisi ndichithe usuku kunye naye. Ndifunde kabanzi ngerabhi nothando lwakhe lerabhi uba lwaqala nini lude lufike apho akhona namhlanje.

Ndingamxhasa njengomhlobo wam ndibe kunye naye, kodwa hayi uba mna ndidlale ibhola ekhatywayo. Ndingahamba naye ebaleni ndiyombukela edlala ibhola.

Hayibo! Sowumdala tatomkhulu for udlala ibhodi, sowumdala. Ndiyakoyikisela mna. Awoyiki ukuwa? Kaloku xa unowa ngoku uyaqonda uba amathambo awazuphola ngoku, sowumdala xhego ngoku.

Andinolunga uba ngumdlali webhola ekhatywayo, andiqondi uba ndingakwazi ubaleka, ndenze ngendlela abenza ngayo. Ndiyathanda ukubukela i-TV but mna andinolunga uba ngumdlali webhola.

Eyona nto ebalulekileyo kakhulu ziincwadi ukogqitha abahlobo ngoba kaloku abahlobo ngamanye amaxesha bayakwazi ukulahlekisana benze izinto ezingalunganga, bafakele iinto ezifana ingcendezi, uzifumanise sowenza izinto ezingalunganga ungene engxakini. Kanti xa uhleli ekhayeni ufunda iincwadi zakhe iyanciphisa nokuba ungene engxakini .